Swiambalo swa ndhavuko swi endla leswaku munhu a tiveka leswaku i wa rixaka muni.

Mina ni tsakela ndlela leyi vanhu va ambarisaka swona masiku lama hi mhaka ya ku ndlela leyi yi endla leswaku vanhu va ti pfala mimiri ya vona leyi leswi khale a swi nga ri hi ndlela yona.

I swimbalo leswi swi ka n'wansati ku nga rhoko yo basa ka n'wanuna ku nga suti.

A xi ta languteka as xiambalo lexi xi endlaka leswaku munhu wa Mutsonga a va a twa a hlohloteleka.

Swi na nkoka na namuntlha hikuva swi endla leswaku munhu a tiva la a humaka kona swi komba na munhu loyi a nga swi tiveki ku munhu loyi i wa muhlovo muni ku ri i munhu wa muhlovo .

Hi swin'wani swo fana na tinjhovo swo fana na xibelani hi swona swiambalo swa ndhavuko leswi nga toloveleka eka vavasati i swibelani swi tolovelekini eka vavasati va Vatsonga va mbala swibelani.

Swi cince hi ndlela ya ku masiku lama va add-a swilo leswi swi nga swa masiku lama swiambalo swa khale na swa masiku lama a swi fani swo yelana.

Leswi a ni ta swi katsa ka swimbalo leswiwani i swilo swo yelana na tinjhovo na swilo swo yelana na xibelani a ni ta endla leswaku swi swi tikomba kumbe ku ti kombisa ka swimbalo leswi a ni ta swi endla hambi swi nga fani hi ndlela leyi munhu a nga swi hleketisaku swona mara a ni ta endla leswaku ku va na ku yelana ka swilo leswiwani.

Laha mina ni tshamaka kona vanhu va ha mbala swimbalo swa ndhavuko nkarhi na nkarhi ku yelana na masikusiku lama fanaka na vo heritage day hi laha vanhu va mbalaka swimbalo swa ndhavuko va kombisa ndhavuko wa vona na laha munhu a humaka kona.

Ni nga n'wu hlamusela leswaku swimbalo swa ndhavuko i fane a swi mbala hikuva swi n'wi komba la a sukaka kona swi komba na vanhu lavan'wana lava nga swi tiveku ku ri munhu loyi i munhu wa muhlovo wa njhani.

Vavasati va tshikeleriwa ku hindza vavanuna hikuva n'wansati u ta kuma ku ri muti lowukulu mara n'wansati a fanela ku endla swilo swa ku tala leswi vavanuna va nga swi endleku.

Hi nga byi hundzisa hi ku tsala tibuku na ku dyondzisa vanhu lava nga vantshwa hi laha hi sukaka kona.

Vukreste byi yi khumbe hi ndlela ya ku vanhu va twisisa ku swilo swa ndhavuko a hi swilo swa kahle ngopfungopfu lava va yaku ngopfu a kerekeni.

Mintirho ya vavasati endyangwini hi ku ya hi ndhavuko wa Matsonga i ku va n'wansati a endla leswaku muti wu va muti lowu xiximekaka hi hi swiendlo swa yena.

Mina ni nga kota ku vulavula hi ntokoto lowu mina ni nga va na wona ntokoto lowu mina ni nga va na wona i ku va kokwana wa sweswi va ha swi endla switori leswiwani ku hi dyondzisa leswaku vutomi byi njhani.

A ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva ni twisisa leswaku ku tiva ririmi rin'wana na rin'wana swa pfuna loko i ya laha vanhu va vulavulaku ririmi .

Leswi swi endla hi ku va munhu a nga ri na ku titshemba loko munhu a ti tshemba a nge voni mhaka leyi fanelaku ku n'wi endla a ti cinca ririmi.

A ku lulamanga hikuva hina as vanhu va Vatsonga ha dyondza ririmi ra vona hambi ri tika.

Ni nga va byela leswaku ririmu ra Xitsonga vanhu vo tala va ri navela leswi i swilo leswi vanhu va nga swi vuleku mara va ri navela Mutsonga wun'wana na wun'wana a fanele a vulavula ririmi ra yena.

Vantshwa va nga pfuneta hi ndlela yo va kota ku endla leswaku Vatsonga hinkwavo va twa va ri kahle va nga pfuneta hi ndlela yo vulavula ririmi leri hambi va ri emadorobeni va nga endla leswaku ririmi leri ri xiximekaka.

Yi tlanga xiphemu xa ku dyondzisa ririmi na matirhiselo ya marito as vanhu va Vatsonga.

Vukreste a byi kuceteli mhaka ya ripfumelo ra ndhavuko.

Swi nga hanya swin'we mara a hi leswi swi endlekaku hi xitalo a hi swilo leswi vanhu va hanyisaka swona a va swi koti ku va hanya hi ndlela ya ndhavuko na Vukreste va hanya hi ndlela yin'we.

Vukreste i ndlela ya kahle ya ku hanya vutomi i ndlela ya kahle leyi munhu a fanelaka ku hanya hi yona hikuva xikwembu xi kahle for hina vanhu hinkwenu hi xona .

Mikhuva leyi vanhu va nga fanelangiku ku yi endla i mikhuva yo ka yi nga ri kahle mikhuva yo vavisa vanhu van'wana.

Ni nga hlamusela leswaku ekerekeni ya mina vanhu va kuma minkateko ni nga hlamusela leswaku u dyondza mahanyelo ya kahle u twisisa swilo hi ndlela leyi yi nga .

Ndzi kombisa leswaku ndzi na vumunhu leswi vulaka ubuntu ndzi kombisa leswaku hi vanhu van'we loko ndzi ambala swilo swa ndhavuko wun'wana.

Vavasati va languteriwa ku ambala xibelana yele tikhwini mateki na vuhlalu kambe vavanuna va languteriwa ku ambala tinjhovo.

Vantshwa va sweswi a va ha tekeli xintu enhlokweni vantshwa va sweswi va ti ambala leswi va lavaka swona u ta va kuma munhu a mbale xiketi xa ku koma swinene lexi xi kombisaka switshamo swa yena hi le ndzhaku leswi nga ri ki moya wa kahle.

Tanihi Mutsonga swi na nkoka ku ambala swiambalo swa ndhavuko wun'wana hikuva swa kombisa leswaku ndza vula ndza pfumela leswaku hi vanhu vanhu a swi vuli leswaku loko u ri Mutsonga u fanele u ambala swilo swilo swa xintu xa Mutsonga ntsena.

Laha ndzi humaka kona vana va rhandza ku ambala swilo swo ka swi nga ri swa ndhavuko swa ndhavuko ya vona a va swi tekeli enhlokweni hikokwalaho ndzi vona ku ri hi mhaka ku ri ndhavuko wu va wu hloniphekile swinene vona va lava ku ambala swilo leswi va lavaka ku ambala swona.

Loko nsati a feriwa hi nuna a ndzi voni swirho swa swa vutlhari leswaku a ya a ya tekiwa kun'wana ngopfungopfu loko a ri na vana hikuva loko o tekiwe swilo swa nuna wa yena loyi a nga lova swi ta ku swi ta hetelela swi ve swa nuna wa yena loyi a nga ta n'wi teka nkarhi walowo.

Mina xitsundzuxo lexi ni nga va nyikaka xona i xa ku va endla kahle ngopfu hikuva va hlayisa swilo swa vana va vona hi ndlela ya kahle swinene.

A ndzi ta swi endla hikokwalaho a ndzi ta swi endla ndzi endlela munghana wa mina nakona ndzi endla leswaku na yena a ta titwa a vonaka a ri n'wana eka vanhu van'wana na yena a ta titwa xikhumba xexo xi xa ku pfumala mutswari xi ta va xi pfalekile hi nkarhi walowo.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa mina i ku va u tiva leswaku i wela kwihi i ku va u tiva leswaku u huma kwihi naswona sweswo swa pfuna swinene loko u karhi u swi tiva leswaku u yini u wela kwihi.

Mavito ya xivongo swi vula ku phata loko munhu a karhi a phata xivongo nakona nkoka wa swona i ku va u swi tiva leswaku u huma kwihi naswona u wela kwihi.

A ndzi ta hlamusela leswaku nkoka wa ku tiva mavito ya swivongo i ku va u ti tiva u swi tiva leswaku u mani naswona u wela kwihi hi swilo hi xivongo lexi ya wena ku ya hi mina xivongo ku va mavito ya xivongo i ku va u kota ku tiva leswaku u suka kwihi u sungule kwihi so ka vakokwana kokwani wa kokwana wa kokwana.

Ndzi nga kuma ndlela ya ku fana na xilungu leyi un'wana na un'wana a yi twaka ku ri ndzi kota ku hlamusela munhu loyi a kota ku swi twisisa leswaku ndzi vulavula hi yini loko ndzi vulavula hi mavito ya swivongo.

Vukreste byi nga ndzi nga byi hlamusela hi ndlela ya xibibele hikuva munhu un'wana na un'wana laha misaveni wa swi tiva yiva leswaku Bibele yi kona loko wo ze i hlamusela hi Bibele hi kona laha munhu a kotaka ku swi vona ku ri okay swi na nkoka.

Ku ya hi vutivi bya mina ndzi ehleketa leswaku vukreste byi fiki eAfrika-Dzonga hi ndlela ya xibibele bibele hi yona yi dyondzisaka swinene hi vukreste na hi tikereke.

Hi ku ya hi mina ndzi ehleketa leswaku vanhu lava va nga kholweki eka vukreste va va va ri possessed hi ndlela yin'wani u nga ka u nga vuli leswaku Xikwembu a xi hanyi u karhi u hefemula moya u karhi u swi vona swilo leswi swi endlekaka laha misaveni.

Mina ndzi nga vula leswaku swi nga va kahle ngopfu hikuva munhu un'wana na un'wana wa pfumeleriwa ku tshemba ka leswi a lavaka ku tshemba swona loko munhu a lava ku tshemba ka ndhavuko a nga tshembela ka ndhavuko loko munhu alava ku tshembela ka vukreste a nga tshembela ka vukreste.

Loyi wa mufana ndzi nga n'wi xavela tinjhovo Kambe loyi wa nhwanyana ndzi nga n'wi xavela xibelani, ndzi n'wi xavela yele, ndzi n'wi xavela tikhwini.

Vuhlalu lebyi byi ambariwaka hi vanhu hi vacati hi lebyi bya bombo. Kambe lebyi byi ambariwaka hi tin'anga lebyi byi va sivelaka ka ku va va nga khomi hi swilo swo karhi, kumbe byi va byi karhi byi karhi byi va kombisa swin'wana.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku u fanele a kuma ntambu, ntambu leyi u va a karhi a chela vuhlalu hi byin'webyin'we. Byi ta ze byi hlangana byi va xilo xin'we.

Macinelo ya xibelani ya olovile swinene. Munhu u jikajikisa xisuti, xibelana xi ta va xi karhi xi cina.

Vavanuna va fanele va mbala tinjhovo ku ya hi ndhavuko lowu mina ndzi wu tivaka wa maTsonga.

Leswi ambariwaka hi vavasati i xibelana, i yele, i i tikhwini, i mateki na vuhlalu.

Nnqambi leyi mina ndzi yi rhandzaka i Jay John. Jay John u yimbelela tinsimu ta xigaza hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya xigaza hikuva hi byona lebyi ndzi nga kula hi byona .

Nkoka i ku va munhu a tiva leswaku u huma kwihi naswona u suka kwihi. Sweswo swa pfuna swinene eka ku va a swi tiva.

muncino lowu ndzi wu rhandzaka eka vaTsonga i xibelani hikuva wu olovile swinene. Munhu a nga ze a ti dlayadlaya loko a cina.

Hi dyondza swilo swa ku tala swa ku hambanahambana hi tinsimu ta ndhavuko wa vaTsonga. Hikuva loko va karhi va yimbelela, leswi va yimbelelaka swona swi va swi karhi swi hi dyondzisa swinene.

Ndzi ehleketa ndzi vurile leswaku xiyimbeleri lexi ndzi xi rhandzaka i Jay John. Nakona u yimbelela tinsimu ta xigaza ta Xitsonga, leti ta kahle swinene.

Tiyindlu ta vaTsonga va ndhavuko i tiyindlu ta mabyasi. Ina ndzi nga tshama eka tona hikuva tiyindlu letiyani ti kahle. Loko ku hisa ya titimela, loko ku titimela ya hisa.

Ntirho wa vavasati emidyangwini i ku hlayisa vana, i ku hlayisa na nuna, na ku va va sweka, va tlilina, va endla swilo leswi hinkwaswo.

Vavanuna va fanekele va make-a sure ku ri lexi tshovekeke va xi lunghisa, va endla gardening va cheka ku ri ku basile endyangwini.

Mina ndza swi kota ku hlaya xivongo xa mina. Nakona ku va ndzi swi kota ndzi dyondzisiwe hi kokwana wa mina, loyi a nga lova. Nakona loko va ndzi dyondzisa a ku ri mhaka ya ku ri va lava ndzi tiva xivongo xa mina.

Nkoka i ku va munhu a tiva laha a suka ka, kona a tiva ku hlamusela xivongo xa yena, a ti tiva ku hi ya na mani.

Ndzi nga ndzi nga hlohlotelo kokwana, ndzi va byela leswaku swi kahle swinene loko emutini ku pfa ku va na xikhongelo. Kumbe hi ndlela yeleyo a va ta pfumela.

byela ndzi nga n'wi byela leswaku tinsimu tin'wanyana swi kahle hi katsa na tinsimu ta tikereke ta hina hinkwenu hi nga lahaya eka khwayere. Sweswo swi kahle hi nga twi hi rhobekile.

Nkoka wa tinsimu ta kereke eku hanyeni i ku va ti hi khutaza. Munhu wa kuma i ri ri hansi swinene kambe tinsimu leti ta hi khutaza swinene.

E-e swakudya swa manguva lawa a swi hlayisekanga na kan'we. Swakudya swa ndhavuko hi swona swi nga hlayiseka eka rihanyo ra hina.

Ndzi ehleketa leswaku va va va karhi va dya nyama. Nyama swakudya leswi va swi swi lulamisiwile hi vadzaberi.

Swakudya leswi swi dyiwaka i nyama ya homu. Naswona swakudya leswi swi dyiwaka hi munhu un'wana na un'wana a swi vi swi phahliwile.

Xakudya xa ndhavuko lexi xi ndzi ndzi xi rhandzaka i tihove. Tihove ndza ti rhandza swinene hikuva ti kahle swinene for miri wa mina. Tihove ti swekiwa hi ndlela leyi, ku cheriwa mavele ku cheriwa na tibhoncisi, swi swekiwa swi vupfa. Kutani ku kandziwa timanga ti cheriwa ndzeni. Ti hetelela hi ku va tihove.